abantu abadala, abantu abaphethe kuze bazokwazi ukusicazula le nkinga le esasibhekene nayo ukuthi ukaputeni uma, noma ngabe ubani uma elwa ahlaliswe phasi, ehlise umoya, akhulume kahle uma ulaka selwehlile kuye.

Ukubambisana nawo wonke umuntu othanda imidlalo nabanye abafisayo ukuthi baye ezinkundleni zemidlalo, ilokho okubalulekile ukubambisana kwawowonke umuntu eNingizimu Afrika.

Ngingamululeka ngokuthi konke esikufisayo empilweni nesifuna ukukwenza uyaphumelela uma sizimisela futhi sizitshela ukuthi le nto lena ngiyayifuna noma lo umdlalo lo ngifuna ukuwudlala, ngiwungenele. Noma kungathiwa kunzima kanjani kepha uma nginethemba lokuthi ngizophumelela, konke lokho kuzokwenzeka.

kuwina i-Orlando Pirates ngajabula kakhulu ngenkathi iwina ngoba kwakumnandi futhi senze nomcimbi. Kwathina sasibhethile ukuthi yiliphi iqembu elizowina phakathi kwalawa amabili i-Kaizer Chiefs nePirates, ngenhlanhla kwawina yona i-Orlando Pirates.

Ukujabula enginakho ukubona abadlali engibathandayo futhi abasebancane bephumelela kule cembu leli elithandwa yimina, i-Orlando Pirates. Kunabantwana abakuthaza abanye ngokuthi bazimisele, basebenze ngokuzimisela uma befuna ukuphumelela empilweni. Konke loko ngiyakuthanda ngoba kuyabakhuthaza esikhathini esiningi.

Ukuthi bakhiphe izincwadi zokuthi abazali bavumele izingane zabo ukuthi zikwazi ukudlala noma izingane zenze into eziyithandayo.

Ukuphatha abalandeli bakhe kahle, nezinto aziphostayo kuma-social media kube yizinto ezinomqondo, izinto ezikhulisayo ngaso sonke isikhathi. Uma abantu bakhuluma naye kube umuntu ozithobile noma kuthiwa abantu bameyisa kangakanani kepha yena kube umuntu onomoya uphasi, akwazi ukuqazulula inkinga noma ngabe kuthiwa ingakanani.

Kumele afakwe ezinhlelweni zesikolo ngoba wonke umdlalo iy'ngane ziyawujabulela futhi ziyawuthanda imidlalo ehlukahlukene. Loko kuzobakuthaza ukuthi umuntu umdlalo awuthandayo azikhethele wona. Mina ngibona ngathi kubalulekile .

Ingane uma inethalente elihle bangagcugcuzela ngokuthi uma yenza yonke into enhle, imidlalo noma umdlalo awuthandayo, bamthathe amavidiyo bawasabalalise ezinkundleni zokuxhumana. Kanjalo babakhuthaze futhi, kusukela emabangeni aphansi ukuya phezulu.

Yebo, kuke kwaba khona. Kwakunemidlalo yabantwana abanqanyana esuka eminyakeni eyishumi ukuya kweyishumi nanhlanu. Babeqhudelana nezinye izikolo kuyithonamenti. Isikole esasizowina sasizothola imali engango-ten thousand nenkomishi yegolide. Umphakathi wagcwala wabizwa ukuthi bazobuka izingane zabo zidlala, kwakunguMgcibelo umdlalo ucala ngo-ten ekuseni.

Yebo, kuwumthwalo wakhe ngoba ukuba nabalandeli abaningi kwenza ukuthi ekugqineni ugqine usuthola imali yokuthi unabalandeli abaningi. Yingakho ngithi umthwalo wakhe ukuthi anakekele abantu bakhe abalandelayo.

Uma kuzowakhiwa isitediyamu abantu bangachashwa ukuze bawakhe isitediyamu. Uma imidlalo seyindlulile ye-World Cup abantu bangasala beba nemisebenzi ngokuthi banakekele leso sitediyamu, sipendwe, bakline abantu, babuthe namaphepha ngaphakathi ejaridini nangaphandle.

Ngithanda uRelebohile Mofokeng ngoba ungumdali omncane ozimisele kwithalente lakhe futhi ogcugcuzela nezinye izingane ezisancane noma nezilingana naye, nabantu abasekhulile bayamthanda kakhulu ngoba uwumfana onogcozi kule nto ayenzayo.

abantu abadumile emiphakathini, yikho lokho kwenza ukuthi izindawo ezisemekhaya noma imiphakathi yasemalokishini igcine ikwazi ukuphumelela futhi ibonakala kwabanye amazwe. Yingoba kunabantu abawaziwayo abazofika lapho kuleyo ndawo benze noma ngabe yini ezokuthuthukisa umphakathi noma wumdlalo, noma wukucula, noma ngabe yini le eyenza ukuthi umphakathi ukhule. Nezingane ezinamathalente zikwazi ukuvelela uma zifika zenze ama-event ukuze izingane zizophumela obala ngamathalente abo.